Ha ke mametse radio sa ya selehae, e nngwe ya tse bohlokwa ke ho bua ka puo ya lapeng, e leng Sesotho. Ke qetetse ho mamela radio ya selehae letsatsing la kajeno hoseng hona, ke rata dibohodi tse kang Nyakallo Leine le Seipati Soke.

Malome ho na le tsela e nngwe o ka kgonang ho thola ditaba jwalo ka ha o no di bala koranteng, o ka di kgona ho di fumana ka tsela ena o ka kgona ho di bala founung.

Wi-Fi e motse toropong wa heso e ka tlasa taolo ya di-company tse fapafapaneng. Hape ha ke bapisa ho nngwe ya mmuso le ya private ke e bona e hlabollotsweng haholo e le ya poraefete.

Mohlala, o ka kgona hore o lo reka Wi-Fi lebenkele la MSTN, mme bona ba tla o fa disebediswa tse o tlo di sebedisa jwalo ka router.

Ee ditshenyehelo tsa data, o ka fumanwa ho na le theko tse theko e boima. Mohlala, o ka fumana hore bo hundred gig ke makgolo a mane kapa ona a mahlano.

O kena ka hore o bule Wi-Fi-a mohaleng wa hao, mme e tla be e tshwara ho ya setjhaba.

O ha o ka hokela disebediswa tse ngata , mme seo ha o na ba le bothata ha o bake bothata hohang.

Ke kgetha dipina tsa manyalo, ke kgethile dipina tsena hobane ke di rata mme di tsamaisana le mokete oo.

Ha ke arabele mohala wa poraefete, hoba hangata ke tsona di spam. Hape ke na le App e bitswang True Call o kgona ho bona ha mohala o lla.

ba se ba rata ho shebella di , di-laptop, di-computer-reng le di-founung. Re ka etsa bonyane hore di bioscope di fumanehe motse la motse jwalo ka ha di-bioscope-o bongata o tlameha o ya ditoropong tse kgolo.

Ke tlo tshwanela ke ho ya mo ho nang le motlakase hore ke kgone ho sebedisa marangrang.

Mokgwa o nsebeletsang ke wa ho reka mobile data-ra, sena ke kgona ho boloka tjhelete ha ke o se sebedisa.

Ke rata dikanale tse tseleshome ho ya bodimo bonyane, ke fumana nako ya ho di shebella hangata mantsibuya.

Ke ka mo thusa ka hore a fokotse haholo internet-e, mme a se nkele ntho tsa internet-e haholo.

Ke kgone ho utlwisisa dipuo tsohle tse sebediswang di-platform-ong tsa streaming. Ebile puo ya heso e teng moo e nkelwa hloohong, hobane a mang a mananeho television-eng a entswe ka puo ya ka ya lapeng.

Molao wa Afrika Borwa o re batho ba fafatsang maka kapa bona batho ba ditaba ba fafatsang maka, ba ka ahlolwa ho ya tjhankaneng.

Ke bona diphatlalatso tse tswang naheng tse kantle naheng ya rona. Di le hantle hobane re kgona ho bona hore naheng tse ding ho sebetsahala jwang le hore ho etsahala eng.

Nna ke baballa data ya ka ka tsela ena, ke e sebedisetsa ntho tsa bohlokwa. Ka nako e nngwe ke batla moo ho nang le teng, ebe ke sebedisa ebe data yona ke e sebedisa ha ke le hae.